Badisa ba dikgomo kapa mohlomong basebetsi ba polasing ena ka ka karetso ba iphumana ba maphelo a bona a sa bolokeha hobane ba sena thepa e loketseng ya ho itshireletsa ha ba etsa mesebetsi ya bona e fapa fapaneng. Mohlala, mohlomong ba sebedisang metjhini ho hama dikgomo ha ba na thuto e ntle ya ho etsa jwalo kapa tshireletso ya mohlomong ha ho ka hlaha kotsi hore na ba ka be ba tshireletsehile jwang hore ba seke ba hlahelwa ke dikotsi. Basebetsi ba hlwekisang bona mohlomong ha ba na ditshireletsi tse hantle hore ba itshireletse bakeng sa polokeho ya bona, ka ho ba hlwekisa, ba sebetsana le dikokwanahloko tse ka amang maphelo a bona, ka tsela e sa lokang.

Ho arola dijalo tse lokileng le dijalo tse sa lokang ka potlako e kgolo ho ka ho thusa haholo hore o balehe tshenyeho e kgolo. Jwale dijalo tse tse senyehileng, o loketse ho di lahla sebakeng se nepahetseng sa ho etsa jwalo, mohlala, dijalo tse senyehileng polasing disebediswa jwalo ka manyolo, mme ho loketsweng ke hore di ka tjhekelwa fatshe mobung hape. Seo se ka etswa ke batho ba loketseng ho etsa mosebetsi oo, eo wena o dumellaneng le bona le nang le tumello hore ba ka etsa mosebetsi oo o jwalo bakeng sa hao mme o sa lebale tshireletso ya bona.

Re ka re meroho eo re e jalang ha e tshwane le meroho eo re e rekang lebaka ke lenana, meroho eo re e rekang mabenkeleng ao re rekang ho ona meng e na le di-chemical tse ngata tse sebediswang ho etsetsa hore e kgone ho hlola sebaka se setelele mabenkeleng moo ho fihlela re e rekile. Empa meroho e re e jalang lapeng hae re e kga e le hantle ka nako e tshwanetseng, re be re e sebedise ka nako e loketseng hore re e sebedise ka yona, mme ho sena di-chemical dife kapa dife tse sebedisitsweng bakeng sa yona.

Mme difefo tsena tse ngata, tsenana tse bang ka nako e ya selemo di etsa tshenyeho e ngata ho bo rapolasi ba senyehelwa ke dimela tse ngata haholo. Polasing mane ya Ntate Mokone ke bone tshenyeho e kgolo haholo ebile o na ntse a qoqela ba bang ba basebetsi ba sebetsang le bona ka tshenyeho e ngata Yeo ae bonang e etsahala moo le hore na ba tlo , ba tlo senyehelwa hakakang ke difefo tsenono tse etsahetseng moo.

Monghadi Bota ke bua le wena ka boemo bo sa thabising bo re robalang ho bona re le basebetsi, ke bua boemong ba basebetsi ka kakaretso re ne re ka thabela ha o ka etsa ho hong ka boemo boo, maemo ao re robalang ho ona ha a kgotsofatse hohang. Re ne re ka thabela ha mohlomong o ka tla mme ra etsa ditokiso tse loketseng ho etsahala moo hore boemo bo e bo boemo bo loketseng hore re ka robala ho bona.

Ntate Kolobere nka mo eletsa hore a lokise fence ya hae e ka mpehetseng jarete hantle hore a tshireletse a mashodu mohlomong le dikgomo hore di seke tsa mo senyetsa polasing ya hae. Empa batho ba bo rona bao ba fetohang mashodu ka baka la tlala le tshokolo e bonahala ele e atile ka hare ho setjhaba sa rona. Nka ba buella le ntate Kolobere hore mohlomong a bafe se seng ka phapanyetso ya hore mohlomong a bafe mosebetsi, mme e be yena mohlomong o ba leboha ka se seng. Mohlomong yona poone eo e ba utswang kapa tjhelete e ba ka hlokang ho e sebedisa for malapa a bona.

Leshome hodima leshome, hobane ke nahana hore ha o tseba seo o loketseng ho se etsa, o loketse hore o se etse ka tsela eo loketseng hore o se etse ka yona kamehla, hobane bohlweki, bohlweki ke ntho ya bohlokwa haholo. Hoba re kula, hona ha re sebedisa dintho tse sa hlwekang le dintho tse sa tjhahellwang monwana, ke tsa bophelo bo botle. So ke ka etsa hore ka nako tsohle koloi ya ka e hlweke ene e hlwekiswa ka sesepa se loketseng hore e hlwekise ka sona.

Borapolasi ngwanaka ba ne ba loketse hore ba thabele pula e tlo ba teng. Hobane pula ha e le teng, makgulo a ba matle bakeng sa dikgomo le dijalo le tsona di tlo ba ntle haholo hobane di hloka metsi.

Hangata basebetsi ba polasing ba sebetsa dihora tse fetang tse robedi, hobane mosebetsi wa polasing ke mosebetsi o mongata haholo. Empa hoo ha wa lokela basebetsi, empa seo se ka lokiswa ka tsela ya hore mosebetsi le basebetsi ba dumellane ka dihora tseo ba loketseng hore ba di sebetse, e le hore ho dihora tseo di feta dihora tse ba dumellaneng ka tsona. rapolasi a patale dihora tseo tse tse eketsehileng bakeng sa hore basebetsi ba polasi ba di sebetse, tse leng hore ke dihora tse kamora mosebetsi.

Ho ile hwa ba le mollo polasing ya Frederick feela, kea utlwa hore batho ba bua empa le bona ekare ha ba tsebe hore na ho etsahetseng feela sesosa ekare ke motho a fitileng a tsuba moo hobane ho ne ho na le moya ka thuso ya moya. Mollo oo o ile wa ba matla haholo, wa etsa tshenyo polasing ya Frederick. Empa sesosa sosa sa ntho e etsahetseng hore mollo o be teng, ha ho mang kapa mang ya tsebang hore na ho etsahetse eng moo polasing ya Frederick.

Temo ya ditoropong e thusa ho netefatsa hore batho haholoholo ba ditoropong, ba fumana dijo tse ntjha tse phetseng hantle ha bonolo. Sena se bohlokwa haholo metseng eo ho yona ho leng thata ho fumana dimmaraka, kapa meroho e theko e tlase e fokotsa ho itshetleha ka dijo tse tswang hole, phepo e ntle le bophelo bo botle. Meroho e tswang dirapeng tsa ditoropo hangata e fresh-e, ho bolelang hore e boloka dimatlafatsi tse ngata. Ho ja meroho e mengata ho lebisa bophelong bo botle ho fokotsa kotsi ya malwetse a mangata a dijo.